Bendiya kuba nomsindo, bendiyakukhangela onke amaxwebhu am kwaye ndithumele i-imeyili kwiNSFAS. Bendiya kubaxelela ukuba imali ndayibolekwa kunyaka wam wokuqala kwaye uNSFAS wayishintsha yaya kwibhasari kunyaka wam wesibini. Ngoko ke, ndiza kubhatala unyaka wam wokuqala kuphela. Ukuba abavumi oku, kuya kufuneka ndiwuqhubele phambili umcimbi, ndisebenzise indlela yomthetho.

Andiwuqondi lo mgaqonkqubo kwaye akulunganga kubantu abalahlekekelwa yimisebenzi okanye abangakwazi ukuhlawula iintlawulo zabo zanyanga le. Le yindlela iinkampani ezibambisa ngayo abantu ngokubenza batyikitye amaxwebhu amakhulu abangawaqondiyo bonke ukuze bafumanise ukuba abazukwazi ukuyibuyisela imali yabo.

Ukuvula iakhawunti yebhanki kulula kakhulu kuba iibhanki zamkela abantu abatsha abazakufaka imali kwiibhanki zabo. Ukuvala iakhawunti yebhanki kunzima kuba iibhanki ziyakucaphukela ukuphulukana nabantu ngakumbi xa uthatha isigqibo sokutshintsha ibhanki.

Ilungelo lam lemfundo aliliwa, kufuneka nje ndifumane enye indlela yokuxhasa izifundo zam ngokufumana imalimboleko okanye ngokufumana umsebenzi omncinci wokuxhasa izifundo zam.

Ukuba neakhawunti engahlawulelwa rhafu yindlela esebenzayo yokugcina iinjongo zakho kuba nayiphi na inzala, izabelo okanye inzuzo eyinkunzi ayiyi kuhlawulelwa irhafu. Indlela elungileyo yokutyala imali yakho ixesha elide ngaphandle kokuhlawula irhafu.

Ukuba ne-ephu yebhanki ephathwayo kunceda ukujonga ibhalansi yakho kunye neengxelo zeakhawunti ekuhambeni ngalo lonke ixesha. Unokusebenzisa udluliselo lwemali ukwenza iintlawulo nge-ephu yebhanki yeselula yakho. Ibhanki ephathwayo yenza ukuba uhlawule amatyala asetyenzisiwayo, iimalimboleko, iintlawulo zekhadi letyala kunye nokunye.

Ukuthetha ngokufa okanye imingcwabo kubuthathaka kakhulu kwabanye. Abanye abantu baye bafelwa ngabantu ababathandayo yaye ukuthetha ngokufa kubenza babe buhlungu, baze bacinge ngabo baphulukene nabo.

Ukuthenga ikhaya kwahlukile kakhulu kwezinye izinto ezithengwayo kuba lutyalomali olukhulu olubonelela ngeasethi yexesha elide, imvakalelo yokhuseleko kunye nokukwazi ukwenza indawo yakho yokuhlala ibe yeyakho. Ayiyokuthenga njee. Lutyalomali kwikamva lakho, lubonelela ngamathuba okwakha ulingano nokudlulisela ubutyebi kwizizukulwana ezizayo.

Ndingamcebisa ukuba aqikelele indlela yokuphila ayinqwenelayo kumhlalaphantsi kunye neendleko ezinxulumene noko kubandakanywa nokhathalelo lwempilo, indawo yokuhlala kunye nemisebenzi yolonwabo. Kufuneka athathele ingqalelo indlela imali eyongele umhlalaphantsi eza kulawulwa kwaye yabiwa ngayo xa enokusweleka. Kufuneka avavanye imirhumo ehlawuliswa ngumboneleli, kubandakanywa iimali zokulawula, iimali zotyalomali kunye neemali ezinokuthi zibe neengcebiso.